Singabafana siyathathwa siyiswe entabeni la khona sifundiswa kakhulu nangempilo, abantu besifazane, nathi uqobo. Sisuke sesihleli nabantu abadala besaluleke. Bese-ke futhi sidla nenyama khona lapho sichazelwe ukuthi-ke indlela oyithathayo ekusukela emfaneni uya endodeni ikanjena ikanjena kanjena. Uthi uma usubuya-ke lapho, ubuya usuwumuntu osushintshile, osuhlale nabantu abadala walalela yonke konke abebekusho osuke usulindele osuzokusebenzisa-ke usuba yindoda esishintshile.

Kukhona la enkonzweni khona ube umphathi wabantu abasha. La khona-ke kuba nakwaya la ikwaya khona o-attend-a khona njalo ngemigqibelo ukuze nizokhona ukuculela ibandla ngeSonto. Konke lokho kuyakufundisa ukuzithibu, kuyakufundisa futhi nenhlonipho, nokulinda. Njengoba sihlala sifundisana ukucula, sifundisane naney'ndlela zokungena, nanesokugcina futhi isikhathi ukuze kusasa uma kufika inkonzo, ukwazi ukuthi ugqoke kahle, ufike ngesikhathi, futhi usakhumbula nokuthi ufundeni izolo, ngoba ikhona lokho ozobe usukucula phambi kwabantu ngakusasa. Lokho kufundisa kakhulu ekugcineni kwesikhathi nokuy'misela nanokukhumbula futhi ukuthi ufundeni izolo.

Ukuhlala phansi noma sisebenze sisebenzisane mhlampe ekuwiseni nenkomo. Ekuphakeni, ukugeza izitsha, ukudiliza ithende, bese ekugcineni nokuklina. Konke lokho kusifundisa ukuthi siyadingana nanokubambisana nanokwethembeka. Nanomunye nomunye nomunye umakhelwane naye uba nethemba lokuthi uma naye ehlelwa isimo esifana nalesi umphakathi uzobe ukhona, uzofika, uzosiza ugcine umphakathi usufana nomndeni nje.

Kuya-ke kakhulu kwenziwe umuntu oyaziyo kakhulu, noma onolwazi kakhulu nge-carpentry. La khona esebenzisa amathuluzi afana nesando, afana nesaha kakhulu, bese kuba naleli thuluzi lokucwecwa kahle-ke ipulangwe ukuze lingahlabi. Bese ekugcineni futhi-ke lifakwenopende ukuze lingarusi. Iwona amathuluzi kakhulu-ke asetshenziswayo lezo okwenza umsebenzi wezandla ohlangene ney'nkuni.

Kuzosiza kakhulu ngoba intsha yanamhlanje iphinde ingathanda thandisisi ukuhlanganyela noma ukuzibandakanya nezimo ezingcwele. So, uma lezo zimo lezo ezilethwayo zizintsha, noma zizokwazi ukuthi-ke futhi-ke, umuntu wesimanjemanje ahlobane nazo, kuya-ke kube lula ukuthi-ke bekwazi uku-relate-a. Bekwazi futhi besheshe be-understand-e bese-ke lokhu kuzobasiza ukuthi-ke kubakhiphe ey'ntweni ey'ningi ey'njengey'dakamizwa, ey'njengobugebengu futhi. Igcine indawo ihlanzekile iney'ngane ey'hloniphayo neziphethe kahle.